Morogo o ko akanyang gore o ka nna molemo go lekega ke morogo wa thepe.

Go monate tota go jala maugo ka mo motseng, ka gonne go ba botoka thata ga motho a batla go ja panana kgotsa apole.

Go jala merogo e jaaka ditamati o kry-a dithoro tsa tamati, tse di leng ka mo gare ga tamati. O di epela ka mo gare ga mmu, o netefatsa gore mo o jalang ditamati tsa gago, go fitlha letsatsi ka gonne tamati e tlhoka letsatsi thata. Ga o fetsa wa nosetsa, o netefatsa go nosetsa gafetsa-gafetsa.

Dipeo tsa rooibos wa di inela pele ka mo gare ga metsi. After matsatsi o tlo di epela ka mo gare ga mmu, and then o a netefatsa gore o a di nosetsa. Tsona di tlhagelela di be di butswe kapa di be sentle gore di ka ntshiwa ka selemo.

Melemo ya rooibos, teye e thusa go isa tlase kgatelelo ya madi. E ka dira jaaka bronchitilator go phekola mathata a chemo, mme e thuse mo go ageng ga cholesterol. E thusa le malwetse a mmalwa a letlalo jaaka eczema le go fodisa phiso ya letsatsi.

Dikgwetlho tseo balemirui ba rooibos ba lebaneng le tsona, ke tsa gore gantsi rooibos e lemiwa gangwe fela mo jareng ka selemo. Jaanong e ba bothata bo bontsi tota, ka gonne e ya tlhokagala batho ba bantsi ba e berekisa.

Balemirui ba maugo dikgwetlho tse dintsi ka gonne, maungo a mela gantsi mo jarang. Janong gantsi bothata e ba ge maugo a ja ke ditshoswane kgotsa ke dinotshi.

Maugo a dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng. Ba dira matute kgotsa o kare juice ka yona, ba lokela gape mo dijong. Gape di dirisiwa go omisiwa then di jewe, ke ditsela tse di farologaneng tota tse e leng gore maungo a dirisiwa ka o ne.

Maungo a o a jalwang mo gae a e leng gore batho ba bantsi ba wa ja ke dipanana, apole, piere. Ka gonne ke tsona tse di dulang di le teng mo gaufi, ke tsona tse e leng gore ditlhare tsa tsona di tlhaga kae kapo kae.

Go jewa thata eiye, tamati, spinach ka gonne ke tsone tse di kgonang go tlhaga kae kapa kae le mo gae batho ba bantsi ba di jadile ka mo gare ga dijarata.

Dithoro di thusa thata gonne go jala merogo e farologaneng, gore batho ba kgone go ba le dijo. Le o ne mabele a thusa le gore re fa dikoko, re fa dinonyane, le rona re kgona go dira bogobe ka ka tsone gore re kgone go ja.

Fa go buiwa ka wine farming go buiwa ka dijalo mo teng foo go nang le dijalo tse di farologaneng tsa diterebe. Diterebe tsa mmala o motala le tsa mmala o mokgubedu. So wine farming di jalwa jwalo ka di jalo, tseo tse dingwe tse jalwang mo fatshe, di gole ditlhare tsa teng di ntshe diterebe.

Ka mo lapeng nka jala tamati morogo spinach-e anyenise le pepper.

Go lemiwa ga rooibos go thusa tota, le go mefuta ka mefuta gore balemirui ba kgone go itse gore ke e feng rooibos entseng jang. Jaanong ba e sireletsa ka go beya di-net-e ka fo godimo ga yona gore e se ka ya tshwara ke letsatsi thata.

Dithoro tseo e leng tsona tse botlhokwa, ke ya ananyese, ke thoro ya spinach-e, ke thoro ya tamati. Ka gonne ke tsona dijo tse re di jang ka metlha, ke tsone dijo tse re di jang matsatsi le matsatsi.

Dilo tse o tshwanetseng gore motho a di itse pele a ka jala rooibos, ke go itse gore di epelwa ka mogare ga mosima o le mokakang. Tshwanetse a itse gore botelele ba mosima o a tlo lokelang o.

Dinonofo tseo rooibos e nang le tsona ke go sireletsa motho, go netefatsa gore motho o ikutlwa sentle. E thusa le ka gore motho a be le maatla a go leka go bereka ka letsatsi, ga ikutlwa gore ga a na maatla. E tshwana fela le dijalo tseo tse di rekisiwang.

Gantsi rooibos go diriwa teye ka yone e nowe, e thuse mmele go lwantsha malwetse.